Swakudya swa nkoka leswi swi lavekaka eka tihuku leti hanyake kahle leti vekaka matandza i mavele na vudyangwani leswiwani hi swona swakudya leswi endlaku ku tihuku ti va ti laveka swakudya leswi lavekaka eka tihuku leti hanyaka kahle leswaku ti kota ku veka matandza.

Swikongomelo leswikulu swa ku cinca ka misava hi leswiwani i ku hisa ka mindzilo na ku hisa mindzilo ku endla musi wo tala lowu ya ku exibakabakeni na ku rima swi nga fanelanga ka tindhawu to fanela na ku celecela eka ka misava swi nga fanelangi.

Swilo leswi tekeriwaka enhlokweni swa ikhonomi leswi fambelakanaka na ku hlawula tinxaka to karhi kumbe maendlelo yo fuwa i maxelo na vurimi byo karhi swa ku munhu u rima yini leswi swi nga ta xaxarheta ku tlakusa ikhonomi ya hina eAfrika-Dzonga.

Xana hi yihi mimpfuno ya ku va na mfikelelo wa muchini ya ya manguva lawa ya swikongomelo swa vurimi mimpfuno leyi yi nga na mfikelelo wa muchini mimpfuno leyi mfumo wu niketaku vanhu mali yo tanihi kwini yo kota ku va fikelela ku xava michini leyi endlaku hikuva pfunaka swa vurimi swa vona ku swimilana swa vona swi kula kahle.

Hi ku vona ka mina ina swa olova ku fuwa tihuku hi ku hi ku tihuku ka ndhawu leyi mina ni tshamaka ka yona maxelo ya pfumelela ku ku xiya tihuku ene vanhu vo tala va le ku ti laveni tihuku swakudya swa tihuku swi tele swo ti endla ku ri ti hanya kahle ti kula ti va letinene.

Hi ku vona ka mina ndzi vona ngaku ri mintirho ya vurimi swi nga ndlandlamuxiwa hi ku ku koka rinoko eka vantshwa hi ku endla ti work shop-o vantshwa va va na ntokoto wuntshwa na ntokoto wa ntiyiso hi swa vurimi.

Boxa mitlhotlho leyi vurimi bya manguva lawa byi va ka na wona mintlhontlho leyi vurimi bya manguva lawa byi va ka na yona hileswaku vurimi byi ku yisa byi na mbuyelo wa kahle ende vurimi byi koka rinoko eka mabindzu lamakulu lava va lavaku mabindzu ya vona ya vurimi ya kula.

Ku nyika swakudya na muholo eka mindyangu yo tala yin'wana ya mimpfuno ya nkoka ya vurimi byo tihanyisa eka mindyangu le makaya i ku yi papalata vusweti na ndlala vanhu va kota ku kuma swakudya eka mindyangu ya vona va nga swi rima kwalaya ya.

Maendlelo ya nkoka yo antswisa mbuyelo wa masi eka tihomu ta masi i ku ti nyika swakudya ta swona na vuhlayiseki hinkwabyo lebyi byi faneleke byi tikuma ku ti ta kota ku humesa masi hi mbuyelo wa le henhla.

Ndzi vona ingaku i mianakanyo leyinene leswaku vanhu va siyela tinguluve ta swakudya leswi va swi dyaku emakaya loko ku va swi kamberini ene i swakudya leswi va swi katsakatsaka na swakudya leswin'wana tinguluve ti faneleke ku swi dya ku ri rihanyo ra tinguluve ku va lerinene ri tlhela ri hlayiseka.

Kokwani na swi twisisa ku n'wina mi tsakela tinyawa letintshwa ku tlula leti nga emathinini kambe swilo swa manguva lawa swi cincile na tona leti nga le mathinini i tinyawa letinene ta ha ri kahle ti kamberiwini.

Van'wamapurasi van'wani va tsakela ku nghenisiwa ka mbewu hi ndlela yo endliwa ku tlula ku hlangana ka ntumbuluko loko va engetela swifuwo hikuva leswi leswiwani swi va nyika ku ri va nga kota ku vona ku ri ku va nga endla xifuwo xini lexintshwa ku ya hi ku tsakela ka vona.

A ndzi wena mutirhi wa mina wa swi vona ku sweswi i nkarhi wo tshovela a ndzi ta kombela wena u nga muthori wa mina leswaku u ndzi kumela muxaka wo kota ku famba leswaku u ni pfuna ni kha ni kambela purasi ra mina ku hi ku sweswi i nkarhi wo tshovela.

Swibyariwa leswi byariwaku ngopfu etindhawini ta le makaya i matamatisi ndzi hleketa hi loko ku la ku va byala swibyariwa leswiwa hi ku matamatisi i swilo leswi swi tirhisiwaka masiku na siku.

Swipfuno na leswo biha swa vufuwi bya tinguluve vufuwi bya tinguluve byi la ku tshama byi ri ndhawini yo ku ya ku basa hikuva swi na risema swo ka swi ti nga ri kahle kambe mbuyelo wa swona wu kahle hi ku tinguluve hi leswi swi tsakelaka hi mani na mani switirhisiwaka ka swakudya swa ku tala.

Hi ku mati i xirho xikulu eka swa vurimi vanhu va fanele va va na ti bore holes ka van'wamapurasi ku ri va nga kayiveliwi hi mati mati hi wona ma endlaku ku ri swa vurimi swi tshama swi ri kahle swimilana swa vona.

Switandzhaku swo mafurha ya teretere ma nga cinciwi swa onha swi dlaya injhini leyi nga le ka teretere leswiwani swi hlamusela ku ri mutlhongomeri a nga tlhogomeli muhlayisi wa teretere ene teretere hi yona yi nga ta n'wi pfuna ka swilo swa yena swa mapurasi swa ku rima.

Tikholichi ta va vurimi na tiyunivhesithi i ku nyika nkoka na switirhisiwa na vu na na vuhlohloteri na swi na na na na dyondzo yintshwa hi swa vurimi.

Ku hambana eka mbuti na nyimpfu mbuti a yi a yi a yi na mavoya ma ku tala ku fana na ma nyimpfu ma nyimpfu hi lama ma yi tirhisiwaka na ku endla swiambalo voya bya wona lebyi basa ngopfungopfu.

Hi wahi maendlelo ya rihanyo ra misava misava yi fanele yi tshama yi basisiwile yi nakekeriwa yi va na manyoro yi ta kota ku hlayiseka yi va yi tlhela yi nona.

I ku va ku na mimirhi yo karhi leyi tirhisiwaka ku hlambisa tinyimpfu ku ri ti yi hambana na switsotswani ku swi nga khumbi swifuwo swa tinyimpfu.

I ku va dyondzisa na ku va tivisa vurimi na swo tala leswi va nga swi tiviku hi swi hi timhaka ta vurimi.

Vurimi lebyintsongo byi endla ku ri ku nga xoti swakudya na ndlwla yi nga vi kona hi ku swakudya swi tshama swi ri kona swakudya swa tixakaxaka ku ya hi minkama ya swona swi va swi ri kona ku ri vanhu va la mugangeni la makaya va tshama va ri na yini na swakudya.

Xana ku nyikiwe matimba ya ikhonomi ya vuntima va vurimi Agri-BEE leswaku va nga kota ku ti rimela va rima leswi va lavaku swona.

Swiphiqo swa n'wanamapurasi leswi va nga langutisana na swona loko va tshovela hi mavoko i ku ri a va koti ku tshovela swakudya swa ku tala ku ya hi leswi swi lavekaku eka makete wa swakudya va nga lava ma ti ti tilori na michini ya karhi ya manguva lama leyi nga ta kota ku tshovela swakudya swa ku tala na hi ku hatlisa.

Mfuwo i nyama i swakudya naswona mara swi fanele swi nga dlayiwi ngopfu ku kota ku swi ka swi heleli swona swa laveka mara swi nga dlayiwi hinkwaswo.

Ku fikelela thekinoloji yo antswa swi pfuna van'wamapurasi ku ri va hatla va endla swakudya swi hatla swi kula kahle swi va na ku sirheleleka swi kula swi ri kahle swi faneleke ku swi va swi dya hi vanhu.

Ni vona ongo hi ntirho wa mfumo eku pfuneni ka van'wamapurasi ku langutana na ku cinca ka maxelo i ku fambisa kahle swi timhaka ta maxelo ku langutisa maxelo na mpfula na climate change ku ri swi nga cinci na vanhu va hlayisa ku ri swi nga onhi exibakabakeni xa hina.

Va nga va pfuna hi ku va nyiketa swimilani na vona va kota ku ti byalela ku ri leswi swi nga ta hunguta vusweti un'wani na un'wani eka ndyangu wa yena a va a byale swakudya swo karhi.

Vufuwi byi nga endla bya tinyimpfu na nyama nyama leyi xavisiwaka emaketeni yi na ku vuyerisa kambe byi tlhela byi endla wulu wulu leyi endlaku swa swa timpahla leti xavisiwaku swinene.

Xi xiave lexi tlangaka hi madamu eka vuhlayiselo bya mati na ku cheleta eka vurimi i ku i ku hlayisa mati hi nkama lowu mati ya kalaku ma a madan'wini ya va ya ri kona ku ri swimilana swi kuma mati hi nkarhi lowu swi fanele ku wu kuma hi wona loko mati ma kayivela kambe emadan'wini ya va ya hlayisekile.

Ndlela ya kahle leyi van'wamapurasi va nga yi tirhisaku leyi fambelanaka na rihanyo lerinene ro senga eka swiharhi hileswaku ri va tirhisa michini ya kona yo kota ku senga va nga tirhisi tihanyi ku mbuyelo wa masi wa mapurasi va landzelela ndlela leyi ku mbuyelo wa vona va nga luzekeriwa va tshama va ri na tihomu swa vona ti va ti hlayisekile kumbe swin'wana swifuwo leswi va swi sengaku eka swona.

Swi fanerini hikwalaho ka ku ri nkoka wa ku tirhisa swiphemu leswi faneleke ka nyama ya ku endla biltong i ku ri yi kota ku tshama ka nkarhi wo leha nkama lowu nga pimiwa ku yi ta tshamela hi kona yi nga onhakangi ya ha ri kahle.

Nhlayiso lowu nga fanela wa kahle u phamela tihomu ku ti tiyisiseka ku engeteleka ka tiko hi ndlela leyi hanyeke kahle i ku va ti tshama ti hlayisiwile ti nikiwa na swakudya ta swona leti faneleke ku swi dya mabyanyi ti huma ti tshama ti gadiwini.

Ntsengo wa mixavo ya swakudya wu lawuriwa hi xiyimo xa swa vurimi ndza pfumela hi loko vurimi byi ri hansi swakudya swi nga ri kona swi ta durha hi ku swakudya swin'wana na swin'wana swi ya hi ku ku rimiwe njhani.

Tindlela tin'wani ta ndhavuko na ta manguva lawa to cheleta leti van'wamapurasi va nga ti tirhisaka ku hlayisa mati i madamu madamu hi wona ma endlaka ku ri mati ya kota ku hlayiseka.

Ina mimpfuno ya ku tshovela swibyariwa hi mavoko ematshan'wini yo tirhisa michini i ku va hikuva a swi onhaki swin'wani swi va swi kha swi endliwa hi vukheta na vurhon'wani.

Minongonoko leyikulu leyi mfumo yi seketelaku vurimi eAfrika-Dzonga i minongonoko yo fana na SEDA leyi nyikaku varimi lavatsongo timali to ta ntsengo wo karhi ku ri va kota ku xava swimilani va endla swa vurimi.

Loko vamapurasi vo tshika ku dlaya switsotswana hi tikhemikhali switsotswani swi nga dya swimilani swa vona leswi swi ta endla ku bindzu ra vona ri wa hikuva swimilani swa vona swo tala swi ta fa ku va swi ta kha swi dya hi switsotswana.

Vurimi lebyitsongo byi seketela njhani ku hundziseriwa ka vutivi exikarhi ka tinxaka to ti ti seketela hi ndlela leyi hikuva ta kota ku hunguta ndlala ti kota ku endla vusweti byi papalateka ku va na swakudya na ku endla nyana mintirho.

Ina ni hleketa nga ku ku xava xibamu ka loko u kume vanhu va yive epurasini ra wena i mianakanyo leyinene leswiwani swi ta endla ku ri u kota ku tisirhelela.

Leswi swi ta khumba hi ku ri nsirhelelo wa swakudya wu ta va wu ri kona swakudya swi ta va swi ri kona swi nge kali.

I ku va swi nga byariwa kun'wani na kun'wani leswi swi endla ku va ku ri swakudya swi nga kali swakudya swi ta tshama swi ri kona na ku swi endla swibyariwa kun'wani na kun'wani hambi pfumalaku misava.

Swi hlayisa hi ku ra leswi swi byariwa emakaya lani misava ya kona yi pfumelaka la yi nga le kusuhani na vanhu lava nga na vutivi na swakudya swa ndhavuko.

Biotechnology i i maendlelo lantshwa ya xithekinoloji ku tirhisa xithekinoloji ku kurisa swimilani leswi swi endlaka swimilani swi va swi nga xoti swi va swi ri kona.

Leswi a swi ta ndzi tsakisa swinene swi tlhela swi ni hlohlotela ku tirha hi matimba hikuva leswiwani i swi milorho ya wun'wani na wun'wani ku tisa nhluvukiso ya ya .

Vurimu byi hlohlotela njhani nhluvukiso wa le makaya byi hlohlotela leswaku ri vanhu va va na swo xiendla na ku papalata na ndlala.

Riendzo dyondzo leriwani hi ri endlaku ri na nkoka swinene hikuva vurimi hi byona byi nga na nkoka byi tisaku swakudya nga vutomi a byi nga hanyeki ku ri ri hava swakudya mi fane mi tiva hi swa vurimi ku ri na mundzuku na n'wina mi swi tiva ku ri swakudya swi huma kwini ene mi ta tiva na nkoka wa swakudya leswi hi swi dyaku siku na siku.

Nseketelo wu tele lowu wa mfumo wu nyika vomapurasi ku fana na SEDA loyi va ku nyikaku timali u fane u va u ri u kombisa ku himpela u n'wavurimi hikuva na ndhawu ya wena ku ya hi tihekitara to karhi leti va ti lavaka u va u sungurile na wena u va u ri na mati swi ti komba ku i na swimilani ku kuma ku ku apply ku va ku niketa mali yo i kurisa bindzu ra wena kumbe swa vurimi swa wena.

Ndzi vona ngaku i vanapurasi ve le makaya hikuva vamapurasi ve le makaya va na ndhawu yikulu na ku va kuma ku misava ya vona yi va yi nonile.

Mbewu yi fane yi vekiwa ka ndhawu yo hlayiseka yi nga cukumetiwi yi veka ka ndhawu yo tenga yo ka yi nga hisi ngopfu kumbe ku titimela liya yi nga ta hlayiseka kona.

U va dyondzisa hi misava na ku byala swimilani na makuriselo ya swimilani na ku hlayisa swimilani na ku swisirhelela ka switswotswowa swo tala swa misava na ku tiyisa misava na ku nonisa misava.

Ndzi nga va hlohlotela hileswaku swakudya leswiwa hi nga ta swi kuma la swi ta hi pfuna leswiwani swi endla ku hi nga ha tirhisi mali ya hina ku ri hi ya xava swakudya hikuva hi ta kuma swakudya kwala xirhapeni na ku swin'wani hi ta swi xavisa hi kuma mali va kuma mali va kota ku kuma mali rihanyo ri ya mahlweni.

Hi tihi tipholisi ta mfumo leti nga pfunaka ku hunguta ku tirhisiwa ka ti ta vurimi leti nga na khombo kasi ta ha seketela vuhumelerisi bya swakudya i tipholisi leti pfumelelaku vanhu ku ri va rima va ti endlela vurimi bya vona mara va karhi va va xiyaxiya ku ri va swi endlisa ku yini.

A ndzi ta kombisa ku ri laha ndzi tshamaku kona swakudya swa mina swa va pfuna vaakatiko va mina.

Van'wani vamapurasi lamatsongo loku ndlandlamuxiwa madoroba a va koti ku fikelela.

A ndzi ta lava magqwetha lama nga ta ni yimela hi swa vurimi lava tivaku hi swa vurimi.

Inshurense leyi tirhisaku hi vamapurasi yi tirha hi ndlela yo loko ku va ku ri na nghozi ya ku emapurasini ku lahlekeriwa loko ku nga kungutahatiwa hi ntumbuluku va kota ku ku rihisa.

Ku tiva ku ri i ntiyiso kumbe a hi swa tika ku hikuva leswi ko va ku tshemba ka vanhu kumbe swilandzeliso swo karhi hi ku ya hi mina a ndzi voni ku ri na madlayele lamanene ya homu hi ku van'wani a va fani swi ya hi ku ri u huma kwini.

Swi swi endla ku ri loko ku nga ri na swakudya swi wisa ikhonomi hi ku va swi swakudya leswi a fa swixavisiwa a swa ha koti ku xavisiwa swi va swi luzekini ene ku va ku tirhisiwe mali ku swi kurisa.

Mina ndzi tsakela leswi swi cheriwaka eka mathini hi ku ni vona nga ku ri swi va swa ha ri kahle na manandzikele ya kona test-i ya kona yi va yi nga cincangi ngopfu.

Mimpfuno yin'wani ya ku tshama epurasini i ku va i va u karhi u vona na ku hlayisa purasi ra wena.

Ti-drone ti pfuna vamapurasi hi ku sirhelela na ku hatla ku vona na ku hlayisa nkarhi ku fikelela ka tindhawu te le kule kwalaya purasini ku vona swilo hinkwaswo leswi swi humelelaka.

Ndzi nga kota ku va hlamusela ku ri tikhemikhali i swilo swa njhani na khombo ra kona ku ri va kota ku swi twisisa ku ri tikhemikhali ti tirha njhani.

Vurimi byi endla ku ri la Afrika-Dzonga hi nga xoteriwi hi swakudya hi nga zanga hi lava ku kuma swakudya eka matiko man'wani hi kuma swakudya kwala ka tiko ra kwala ra kwala ka hina.

Ndzi nga hlawula manyoro lama ya endliwaka kwala kaya hikuva hi wona ndzi vona nga ku ri ma hatla ma endla swakudya swi va swi nona swinene ku tlula lama ma tikhemikhali.

A nga va a ti xavisela hi yexe kumbe a famba a kha a xavisa emaxopeni.

A ndzi ta lava ma-security lama ma nga ta gada purasi ra mina va vona ku ri hi mpela ku ri swakudya swa mina a swi yiviwi na.

Ku fikelela ku humelela ka bindzu leri i ku va u endla ku ri swilo leswi swa wena swi va swi hlayisekini i va i ri na vanhu lava nga na ntokoto na vutivi ku ya hi ku ri hi ku ya hi leswi wena i swi endlaku kumbe tihuku ku ri na vanhu lava tirhaku hi tihuku swimilani ku va ku ri na vanhu lava va tirhaku hi swimilani va tivaku swa swimilani na va tinyimpfu va swi tiva na ku tihlayisa.

I ku langutisa ku ri a ku na munhu leswi swi nga wela a hansi swakudya leswi nga luzeka swo leswi swi nga bola kumbe ku onhaka swi nga dyiwa hi swin'wani na swin'wani.

Murimi bya muganga byi vurimi bya muganga byi kurisiwa hi ku vana va vaaki va mugangeni va va va kha va nghenelela va kha va pfunana na ku ri va swi tiva ku hinkwavo va ta swi kuma swakudya leswa kwalayani.

Ina, ku titimela ku nga dlaya ti bacteria hinkwato hikuva ti bacteria a ti hanyi la ku titimelaku.

Swivilelo leswikulu swa mahanyelo leswi rhendzeleke vutumbuluxi bya GMO i vuvabyi bya miri lebyi vanhu va byi kumaku ku fana na vuvabyi bya mbilu na ti cancer kumbe mfukuzana.

Ndzi vona swi nga lulamangi ku vatirhi va le mapurasini va tirha navusiku hikuva timfanelo ta vona ti va pfumeleli na ku va ku sirheleleka ka vona ku va ku ri ku nga ri ku basile va ri vutomi bya vona byi va byi ri enghozini.

Ndzi na purasi ra ti driva leri ri endlaku vhinyo vhinyo leyi xavisiwaka laha tikweni na le matikweni dzonga vhinyo leyi yi nandzika swinene.

Eya, ndzi tlhela ndzi tshama ndzi senga mbuti mbuti ya khomiwa u yi khoma milenge ya le ndzhaku na hi timhondzo loko u lava ku yi senga.

Xana van'wamapurasi va nga seketelana njhani hi nguva yo byala va nga seketelana hi ku nyikana mbewu yo karhi na ku dyondzisana hi ta misava leyi va nga na yona hi ku tinxaka ta yona na swimilana leswi faneleke swi byariwa.

Ku tiyisisa leswaku swibyariwa swi hlayiseka endzhaku ka loko swi tshoverile swi lava ku tshama endhawini yo ka yi nga hisi endhawu ya kahle yo titimela.

Leswi swi kahle swinene leswi swi endla ku ri ku va na mitirho swinene swi tlakusa na GDP ya hina na mitirho laha tikweni ra Afrika-Dzonga hikuva mitirho yi va yi ri kona na mali vanhu va ta va ta xava swilo swa laha swi nga tumbuluxiwa laha Afrika-Dzonga hi ntsengo wa le henhla leswi pfunaka GDP.

Ndzi vona nga ku ntsengo lowu va wu kumaka a wu ringanelanga ku ya hi ntirho lowu va wu tirhaka hikuva va ti tirha va ti nyiketele swinene ene hi vona va endla ku va ku ri na swakudya na ku pfuna eka swa ikhonomi.

Mpfula yo tala yi kahle yi endla leswaku ku va na mati ku va na mati na le madan'wini man'wani na swiharhi leswi hanyaka ni teka mati swi kuma mati ka vurimi ku fana na tihlampfi swi naswona swi wela ka swa vurimi.

Xana ti GMO ta nkarhi lowu taka ti ta tsariwa hi ndlela leyi hambaneke i ya sweswi na ina.

Magoza lawa ni nga ma tekaka ku lunghisela swibye swo veka swibyariwa leswi tengeke kumbe ku swi paka i ku swi veka kahle na ku xava swibye swilo swinene leswi faneleke ku panga.

Switirhisiwa swa mina a ndzi ta lava ku va na munhu loyi a swi tlhogomelaku loko mina ndzi ri n'wavurimi leswi a swi ta hlayisa na ku sirhelela switirhisiwa swa mina na ku swi tiva na hinkwaswo ku leswi switirha yini swi tshama kwini loko swi hete ku tirha.

Mutirhelapurasi hi ku landzelela a nga swi hlayisa njhani ni ku swilunghisa njhani switirhisiwa swa yena hikuva a va a swi tlhogomela na ku swi langutisa loko a heta ku tirha na ku swi hlantswa ku swi basisa.

Wa swi kota ku byala hi xikuma wa swi kota ku tshovela hi mavoko.

Leswiwani swa ku cinca ka maxelo swa khumba nguva ya mina yo tolovela yo byala hikuva swin'wana swi va swi salele endzhaku nkarhi wa swona wu nga se fika.

Xana swiyimo swa magondzo swi khumba njhani tipulani ta varimi ta vutleketli bya swibyariwa ku ya emakete hikuva va nga fiki hi nkarhi kumbe hikuva va nga fikisi swilo leswiwani hi nkarhi laha swi fanele swi fika kona emakete.

Vukahle bya crop rotation loko swi ta eka ku landzelela maendlelo ya swa agriculture hikuva leswiwani swi endla ku ri swimilana swi swi hanya kumbe swi kula ku swi hlayiseka.

Ina, leswiwani ina, leswiwani swa kotakala.

A ndzi ta va hlohlotelo vatirhi va mina leswaku ri ku tirha ka vona swi na nkoka hikuva hi pfuna tiko ra hina.

Nkarhi lowu faneleke na mpimo wa ku cheriwa ka swi swi dlaya switsotswana ku tiyisisa ku tirha kahle na vuhlayiseki i nkarhi wa ku chela swilo leswi hi nga se byala leswaku switsotswana swi kota ku dlayiwa.

Masi ma fanele mi hlamba mavoko loko mi lava ku senga masi mi basisa na swilo leswi mi tirhisaka swona ku sengela ka swona masi.

Ina, ndzi tshame ndzi yi dya nyama ya mutonga maendlelo ya yona hileswaku nyama leyiwani ya omisiwa yi cheriwa munyu kumbe na swipayisisi swo karhi yi nekiwa.

Ina, pulani ya bindzu yo sungula purasi ya laveka hikuva purasi ri tisa vutomi.

Tinyawa tinyawa tinyawa ta le xikoteleni ta pfuna swinene eka mirhi mbuyelo wu na nkoka swinene ka mbuyelo wa miri wa vutomi wa rihanyo.

Loko loko ndzi lava loko ndzi lava lulamisela purasi ra mina leswaku ni ta byala ndzi fanele ndzi endla misava ya mina yi nona hi ku endla ku yi va na manyoro.

A ndzi ku endla ku ri vutshamo bya mina byi va lebyinene switirhisiwa leswi a ndzi ta swi kombela eka muthori wa mina evutshamini bya mina bya le purasini i swa ku swekela eka swona na swa ku sirheleleka ku gede yi khiyeka ku va ndzi ku vona ku ndzi hlayisekile.

Xitsundzuxo lexi ni nga xi nyikaku munhu loyi a sungulaka mayelana na ku twisisa masiku ya ku byala i ku munhu loyi u fane a tiva leswaku ri swimila lexi a swi byalaka i yini na nkarhi wa swona ku ya hi manguva ya swona.

Van'wamapurasi va fanele va tiva leswaku lavantshwa va fanele va tiva leswaku va twisisa tinguva leswaku swimilana swo hambanahambana swi na tinguva ta swona hi ku ya hi swi ku hambana ka swona.

Leswiwani swi endla ku swimilana swi nga kuli kahle kumbe swi teka nkarhi ku ku endla leswi faneleke swi swi endla hikuva swi va swi hundzeriwile kumbe swi va swi salele ndzhaku ku ya hi nkarhi wa swona.

Thekinoloji leyiwani leyintshwa ya ku fana na thekinoloji leyintshwa ya ku fana na ti drones yi kota ku vona ya pfuna swinene ku langutisa na swirhalanganyi swa switsotswana na ti drone leswi swi hluphaka swimilana hi ku kula.

E-e, a swi hlayisekanga ku dya swakudya leswi nga emathinini ku hundza siku ra swona ro .

Swihoxo leswi tolovelekeke leswi van'wamapurasi lavantshwa va swi endlaka loko va kunguhata swi tele swinene.

Swi na nkoka swinene ku va na movha lowukulu wa ku rhwala swibyariwa ku ya emakete tanihi murimi ku leswiwani swi ta endla ku i kota ku yisa swibyariwa swa wena hi nkarhi.

Vona nga ku nkarhi wa kahle wo fambisa nhundzu ya swibyariwa emakete na nkarhi wa nampundzu kumbe namixo leswi swi sivela na traffic emagondzweni.

Nguva yo byala ya ya khumba swiboho swa ku cincana ka swibyariwa hikuva nguva yi fambisana na swibyariwa swo karhi.

Ku cinca ka ku cincacinca ka swibyariwa i ku ncinca ku byala swibyariwa ku fana na u byala muroho u cinca u byala tibetiruti u cinca u byala ma bhiriviri.

Xana ti GMO ti nga pfuneta njhani ku lulamisa switandzhaku swa ku cinca ka maxelo eka vurimi ku ri leswani Vurimi byi ya mahlweni na kota ku vanhu va kota ku byala.

Mbewu yi fane yi kamberiwa hikuva ku na mbewu leyi u kumaka ku yi ta va yi onhakile loko yi onhakile mbewu a ku nga humi nchumu se swi fanerile ku kambela mbewu ku ri yi kahle kumbe yi onhakile ke.